Morogo o nka o akantshang o mongwe o sa itsegeng thata o e leng gore o ka nna ba molemo gore o leke e ka ba morogo o jaaka brocolli. Ke morogo o e leng gore wa thusa ka dilo di le ntsi mo mmeleng. Brocolli o ka kgona go e ja o e phegile o ka kgona go e ja le ga o e bidisitse, ebile o ka kgona go e ja le ga o sa e phega. E na le bithamini C, ke e thusang ka malwetse a jaaka bo flu ga golo. Ebile gape e kgona go thusa mo malwetsing a jaaka kankere le bolwetse ba pelo. Jaanong ke ona morogo o ko o bonang o le molemo gore o ka o leka o sa itsegeng kapa o batho ba e leng gore ga ba rate go dirisa thata.

Botlhokwa bo e leng gore rooibos-e e na le bona mo rona re le batho ba e leng gore re a di dirisa kgotsa re a e dirisa gagolo e thusa gape le ka pelo e 'ira pelo ya gago gore e pump-e gantle e dire sentle e ska nna le mathata a leng mantsi. Ebile gape e thusa le ka tshilo ya dijo gore dijo tsa gago di silege sentle, di se ka nna le mathata gagolo-golo e thusa gape le go tlosa dilo tse e leng gore ga di tlhokege mo mebeleng ya rona le mo mading a rona. Ebile gape ga e na dilo tse jaaka bo caffeine tse e leng gore ke diritibatsi ka tsela e nngwe ke ka moo go leng botlhokwa gore o dirise sediriswa se se jaaka rooibos mo go wena ka gonne se a thusa gagolo ka go ntsha dilo tse e leng gore ga di batlege kgotsa ditwatsi tse e leng gore mmele o ka nna le tsona.

Di thusa gagolo ebile di molemo ka gonne di 'ira dijo tse tlwaelegileng, di kgona gore ba 'ire dilo tse e leng gore di farologane ka tsone jaaka di-fruits-e tse e leng gore di omisitswe. Di monate e le thata ka gonne gape di thusa le mo mading, di thusa le mo mmeleng, ga di tshwane le di-sweets-e tse e leng gore di tlwaelegile, ebile gape di molemo mo mmeleng ya rona. E ka ba gore di a re thusa gore re ntlafatse mebele ya rona, re ntlafatsa le tsela e leng gore re ja ka yona ebile gape di a thusa ka gore di re fa le diporoteini le menontsha, nutrition-e e leng gore e sentle. Jaanong nna ke bona e le gore gantsi-ntsi di re tlisetsa dijo tse e leng gore di farologane, mme gape di farologile ka tsela e e leng gore di a thusa le mo mebeleng ya rona ga di senye.